Kubalulekile uthi xa kukho iimeko ezinje uqale ufunde ngazo, ngoko ke oku ndiye ndakufumana kubalulekile ukuba utyale iitapile. Iitapile zona azidingi manzi mangako kodwa ke funeka zityalwe emhlabeni otyebileyo ukuze zikhule ziqhame. Kwaye enye into onothi ityalwe ngumbona. Umbona ke ungatyalwa ungahoywa, akanangxaki uzazikhulela.

Kubaluleke kakhulu ukulima. Ukulima kwenza izinto zibe lula ngendlela eqondileyo. Ukulima kuzisa ukutya kwaye oko kutya oko ungakusebenzisa ukuthengise. wenze iindlela zoba wandise amathuba omsebenzi. Nokufuya ngokunjalo, abantu abanintsi bakwamanye amazwe baye basebenzise ukufuya ukuthengisa inyama bathengisele uluntu. Ngaloo ndlela ke macala mabini aye afumane into, kweli cala lomfama bazofumana imali, kweli cala lomthengi baye bafumane inyama le bayidingayo.

Oyena mthi othi ofunwe kakhulu emarikeni ngumthi weepesika. Umthi weepesika noxa ethatha ithuba ukukhula nokuxhomatya uphume iipesika kodwa ke akadingeki ukuba uwugalele ngamanzi, uyazikhulela nje ngokwakhe. Loo nto yenza kube lula ukuba mawufumane kwaye uwutyale uwuthengise.

Kubalulekile abafama bajonge izidingo ze-farm phambi kokuba bajonge izidingo zabasebenzi kuba ke xa i-farm ilinge ingabikho abasebenzi abazubakho. Kodwa ke kwelinye icala abasebenzi nabo ngabantu kwaye babalulekile ekubeni abanye babe nemisebenzi. Kunyanzelekile umfama xa ethatha ezi zigqibo zokuba asebenzise imitshini alumkise abasebenzi babo ngoba mabandise olu lwazi banalo ukuze noluphi na utshintsho oluthi luze baye bezilungiselele ngoba babe nezi skills nemfundo engaphaa eqondeleneyo ezohambelana namaxesha angoku kuze kuthi xa kukho omnye umsebenzi, balungelwe.

Into endinoqale ndiyenze kule meko kukukhusela iigusha kuba kaloku inja yona umsebenzi wayo kukukhusela le gusha. Xa izose itye igusha yintoni unobangela? Andiyichani kakuhle.

Ukhula ndingalususa ngoba ndifake iibhokhwe egadini, iza zisusa ngokwayo. Yeyona ndlela leyo engasebenzisi mayeza elula endinoyisebenzisa.

Ndithanda intlawulo ibe ntle kunye nempatho esuka kumphathi ukuya kum njengomsebenzi uba ibentle. Ndingathanda ukuba ngesikhumsha kubekho i-provident fund apho ndiyazi nantoni na enothi yenzeke ndilahlekelwe ngumsebenzi, ikhona inzuzo endinothi ndiyifumane. Ndingathanda kwaye ngabula makhumsha isilungu, uba kubekho ne-retirement fund kuba ke ixesha elinintsi andizobe ndisefama ndizobe, andizobe ndisendlini ndizobe ndisefama ngoko ke yenza izigqibo ezilungileyo kuba ndibe nezi zinto ndizozizuza xa kekufike ixesha.

Yona imifino iye ifumaneke ke ngamaxabiso aphantsi xa ithengiswa kwindawo ekufutshane nefama yayo. Ngoko ke ndiyathemba ukuba abantu bayothi xa besobona loo maxabiso bathenge kum njengamfama kwaye nabanye oosomashishini abathengisa kwezinye iindawo eziye zibe kude bayobona la maxabiso mancinci afikelelekayo bathenge.

Ngoluvo lwam ndicinga ukuba ukuvuna umbona iye ibe yeyona nto inzima kuba zininzi izinto eziye zibe nenxalenye kule nto ekufana njengeemvula ezinomoya kwaye ukutyala umbona kungatyalwa nangumntu omnye kodwa ke ukuvuma kudingeka abantu abaninzi. Loo nto ke iye iye ifune abantu abanintsi.

Umlingane wam ndingaqale ndimbonise ngakwicala lokwezimali. Njengamfama zininzi izinto ekufuneka zenziwe, zithengwe, zibhatalwe, ngoko ke mna nomlingane wam zizinto ezo esiyothi sizixabise sizibeke phambili. Ndingambonisa umlingane wam ngenzuzo esinothi siyifumane kweli shishini kwaye yandise ifama yethu ngakubanzi.

Uluntu luyixabise kakhulu into ethi idibane nemali ngoko ke uba uthi umntu owenze igadi aye athengise athengisele noomasomashishini uyawuze enze inzuzo enintsi.

Ngokuqonda kwam ndicinga ukuba awona mazwe aye athenge isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi Afrika ngamazwe angaphesheya afana neMelika, amazwe ase-Europe, iRussia, i-UK kuba ngamazwe ango aye atsale nzima thuba lokutyala ngenxa yezimo zezulu kwelaa cala.

Kuye kufuneke isivuno esikhulu kakhulu ukuze libe nefuthe elikhulu kuba inintsi into eye idingeke kwaye ifuneke. Abantu abazosebenza entsimini, izinto ezizosetyenziswa entsimini, iindlela zokuthengisa imifuno, zininzi izinto eziye zifuneke.

Esona sityalo ndisithandayo yipesika kuba ipesika uyityala kanye izikhulele unaphakade emthini. Okwesibini iipesika emthini zikhula zinintsi. Okwesithathu azidingi ukunkcenkceshelwa.

Esona sityalo endinoba nomdla kuso ngumbona. Umbona ulula. Indlela yokuwutyala womba umngxunya omncinci uthathe inkobe ngamnye kumngxunya ufake nomgquba uwutyale. Ngenxa yokukhula kwixesha lemvula kuye kube lula ukuwunakekela. Emva kwexeshana uye ukhule umbona uvunwe uthengiswe.